Umqondo we-gap cover ngingawuchaza ngokuthi ngimtshele ukuthi uma esasanda kuba ne-medical aid, akumele asheshe ayisebenzise, njengokuthi athenge imithi. Kumele, mhlampe athenge imithi emva kwezinyanga eziyisithupha.

I-ejenti yomshwalense ngingayibuza ukuthi, uma ushonelwe kuthatha isikhathi esingakanani sokuthi bakunike imali, nanokuthi lowo mshwalense usunesikhathi esingakanani ufikile, yiziphi izinto ozinikayo.

Ngishaqekile kakhulu ngenxa yebhenki, ukuthi kwehlile izinga lenzalo kuma-akhawunti, ngoba uma siyonga imali, akusabi khona inzalo enkulu.

Ukubolekisa ngemali encane kunomthelela wokuthi awuyitholi inzuzo eningi, nanokuthi awubinayo imali eyanele.

Ngaya ebhange lase-Capitec ukuyoboleka imalimboleko. Ngatholanga nentombazane eyafike yanginika kakhulu isineke, nesikhathi sayo, yangichazela ngokuthi uma uthatha imali engaka, izala imali engaka, uma uthatha imali engaka, izoba nenzalo yemali engaka. Yanginika sonke isikhathi nolwazi olwanele.

Izici eziyinhloko ezenza amapulatifomu emali yeselula aphumelele ezindaweni ezikude lapho amabhange engafinyeleli kakhona, yikuthi imali uyakwazi ukuyithumela ngaphandle kokuthi ugibele uye edolobheni, nanokuthi uyayonga imali yokuya edolobheni ngoba konke ukwenza efonini, nanokuthi imali iyabika lo osuke umlo umusendela, nanokuthi uyakwazi ukubuyisela uma uthumele emntwini ongeyena.

Ngimangele kakhulu ngoba bese ngikhokhile izinyanga eziningi, nanokuthi inkampani uma iphelelwe imali, ngeke izikwazi ukuzibuyisela izimali .

Izimfuneko eziy'mayizivele enginazo ngokuthi, uma umuntu engaphezu kwaminyaka engamashumi amabili nanye, kumele u-ede imali eyimashumi amabili nanhlanu yamarandi. Ngakho lokho kwenza ukuthi imali imosheke, ngoba mhlampe emndenini, babe, babe babe bahlanu abantu abangaphezu kweminyaka engamashumi amabili nanhlanu. Ngakho ngizogcina sengikhokha imali enkulu.

Yebo, ngibhekene nobunzima njengoba angisasebenzi, nayo i-UIF isithathe isikhathi ukuphuma, angikwazi ukondlana nomndeni wami ngendlela efanele, ingane yami uyasokola nakwezesikole.

Ngingazizwa ngingathokozile ngoba ukuya edolobheni kwindawo engiyakhele kuyabiza, ngakho ngingahleli ngimosha imali ngendlela engafanele. Kanti kungcono ngomakhalekhukhwini, uyakwazi ukwenza izinto zibe lula.

Ubuhle ukuthi umndeni wakwaMartin uholela kakhulu. Ububi ukuthi umsebenzi muningi, kanti iholo .

Izinzuzo nezinselela ezingaba khona kuma medikhali, ukuthi angayibizi imali enkulu, nanokuthi abe nemishwalense.

Ngidumazeke kakhulu ngoba bese ngiyisebenzise le akhawunti iminyaka engaphezu kwemihlanu, bese lukhulu ongayazi ngayo. Kodwa ngiyeneliseka ngoba ngi ingiphathe kahle ngisayisebenzisa, yaya-ke iya ijika. Isevisi iba phansi kumakhasimende, kodwa lona ibhange lingiphathe kahle, lingisizile ekongeni, nokuthi ngiqhube izifundo zami.